Nkile ka kenya order-a ya ka marangrang, shopong ya meriana. Ke kopa hore e ntlisetse meriana ho nna. Ke order-a online mme dintho tsa ka ha se ke entse jwalo, atereseng e ke boletseng, ba tlisa meriana ya ka teng. Ha se ke patetse ka botlalo.

Tjhe, ka tebello ya ka, nkare ditsi tsa diphatlalatso ha di etse ho lekaneng ho elelliswa setjhaba ka dihlahiswa tse seng molaong. Tse rekiswang tswang, baahi ba tshepiswa melemo e metle fela e se nnete. Tjhe, nna ke nahana ha ba etse diphatlalatso tse lekaneng.

E, ke dumellana le polelo eo. Ke nnete ho bolla ho fokotsa tshwaetso ya HIV.

Tleliniking ke ile ka fumana thuso ka bolwetse ba ka ho tloha qalong ho fihle qala qetellong. Ba ne ba nhlaba ba mpha meriana e tlo nthusa malwetseng ohle e kenang le ona.

Ka dinako tsohle ke tla dula ke apere mask wa ka hore ke se ke ka kopana le tshwaetso ena. Mme ke tla dula hole le batho ka dimitara tse pedi ho ya borarong.

Motho a nang le lefu la kankere o iphumana hohle moo a nang le moriri, o tloha moriri wa hae. Mme motho a nang le lefu lena o tshwanetse ho potlakela ditsheng tsa bophelo. Mme ba kgone ho bona hore ba ka kgona ho mo thusa jwang hore lefu lena le se ke la ngata mmeleng wa hae.

Titjhere, nna ke nahana ha wa loka ho ruta bana ka thobalano dikolong. Hobane ka la hosane bana ba rona ba tla be ba ilo etsa thobalano, ba re ba e rutilwe dikolong. Ke ka hoo ke reng, ha wa loka ho hang.

Mokgatlo ona wa November Campaign, ke mokgatlo o emetseng banna. O tsebisang banna hore ho tlohellwe ho nna ho ntso ho thwe banna ke dinku ha ba lle, empa banna ba bangata ba na le mathata. Mme mokgatlong ona wa November Campaign, banna ba bangata ba bua ka mathata a bona. Mme mokgatlo ona o lemosa setjhaba ka puo eo ya Sesotho, e reng monna ke nku ha a lle.

Tjhe, ka pono ya ka, ha se nnete. Hobane motho a ka na le bana ba bangata mme a ka se bonahale e le mohumi. Motho e mong a ka na bana ba bangata, empa a ba ntsa sokola. Ha ho bolele ha o na le bana ba bangata o mohumi kapa ona motho a ikgonang.

Nkile ka bona batho ba bangata ba reka meriana e seng melaong. Mme ba re meriana eo e matlafatsa mmele. Batho ba batho ba qeta tjhelete tsa bona ka meriana e seng molaong.

Ha ntse o nwa jwala, o tlo iphumana o na le alcohol poison.

Nna ngwaneso, ke tlo o kgothaletsa hore o ye clinic-ing o lo nka form. O e tlatse, mme o ise ho monga mophato oo o tlo batla ho ya ho ona. Mme o patale tsohle tse hlokahalang mophatong moo.

Ho ya ka pono ya ka nna ke nahana ha hona motho ya hlanyang. Mme motho e re reng o a hlanya ke nahana ke motho e leng hore o bile le kgatello ya maikutlo, e leng hore re re ke depression. A qetelletse se kelello se e sa sebetse hantle. Ka nako tse ding re ka re ke ntho tsa batho, tsa Sesotho. Ebe motho o sebeditswe, motho o qetelletse sa tsamaya a bua a le mong, sa tsamaya a phutha dipampiri hohle monana.

E, nna nkare ke tsa maemo a kgotsofatsang ditsheng tsa bophelo bakeng la HIV and AIDS. Hobane ditsheng tse tsa bophelo ba kgona ho fa motho ya nang le HIV and AIDS dikeletso. Le ho mo cousel-a, ho mo beha hantle hore a ka etsa eng. A ka amohela maemo a seng a le ka hara ona jwang. Mme le ha o test-a ha ba tsamaye, ba phatlalatsa hore o na le HIV, hore o na le eng.

Ho ya ka pono ya ka, nna nkare meriana ya Sesotho le meriana ya Sekgowa ha ona e betere ho feta o mong. Hobane ho na le meriana e meng ya Sesotho e kgonang ho fodisa. Ho na, meriana ya sekgowa e ntse le meriana Sesotho, empa meriana ena ya Sekgowa ke meriana e seng e kopantsweng le dintho tse ding. Ke ka hoo ke reng nna ho ya ka pono ya ka, ke nahana ha hona moriana o betere ho feta o mong.

Tjhe, ho ya ka nna batsofe ha ba fumane tlhokomelo e lekanetseng dipetlele. O ka fumana ba eme mela e metelele dipetleleng pele ba ka fumana thuso e nepahetseng. Mme o ka fumana motsofe a dutse moo, a soka a fumana thuso ho tswa ho ba tsa bophelo. Ho ya ka nna, ke rata hore tjhe, ha ba fumane tlhokomelo e nepahetseng.

Tjhe, ho ya ka nna pension ya batho ba tsofetseng ha ha ya lekana ho reka le ho patala tsohle tseo ba di hlokang. Ka ha e le nyane hakaalo tjhelete ya pension.

Ho ya ka pono ya ka, moriana wa setso o na le ho etsa maemo a hobane batho ba bangata ba se bang ba ya mahaeng ba ilo batla meriana eo ya setso ka theko e tlase ho feta ho reka meriana ena ya Sekgowa.

Nka rata hore ho ntate wa ka, ho ka ba jwang ha re ka etsetsa nkgono wa rona hore a kopane le batho ka ha a rata batho. Ebe re tlisa batho ha nkgono ba tlo thaba le yena, ba tlo dula le yena hore mpe re bone nkgono a thabile hape.

Nna tjhe, motswalle, ha ke a thaba ho hang. Ka ha mmuso o sa potlake ha batho ba mahaeng ba batla tshebetso ya tshohanyetso, empa ditoropong mona o ka ba founela ha jwale. Ka mora metsotsonyana e seng mekae ba fihla ka potlako. Ntho enana motswalle nnete fela ha e a ntshwara hantle. Ha ke a thaba ho hang.

Nna ke ka kgothaletsa motswalle wa ka, hore a nke ngwana hae a mo ise clinic-ng. Ba late form-o. Ba tlatse form-o. Mme ha ba qetile ba ise mophatong oo ngwana a batlang ho ya ho ona. Mme motswalle wa ka a etse hore ho na le motho ya ntseng a ya a lo hlola ngwana, a shebe hore ngwana o ntsa bolokehile na. Le ha seponesa se kene ntse se ya, se sheba hore bana ba bolokehile ka dinako tsohle.